Go tshameka metshameko ya kgaisano o dirisa mokgwa wa seileketeroniki ke selo se se itumedisang tota, go le gantsi batho ba tshamekang metshameko ba dirisa didiriswa tsa bona tsa selathekeng, phone jaanong se o se etsa gore motho a iphitlhele a tshameka a le esi ka nako tse dintsi jaanong ga ba metshameko e ka ba metshameko ya kgaisano a dirisa mokgwa wa seileketeroniki o tla kgaisana le ba bangwe, mme seo se tla etsa gore a itumele fela seo se ka ba motshameko o itumedisang tota fa ba ka ba le tsela e ba ikgolaganyang le ona. Motshameko o na o ka nna motshameko o itumedisang thata fa go ka ba le moputso o ba o fitlhelang, seo se ka etsa gore ba tloswe bodutu ke motshameko eno ebile se ka etsa gore e be metshameko e ba itumellang go e tshameka.

Tota metshameko ya electronic kgotsa metshameko e fitlhelwang di founung e fetotse dilo, e fetotse tsela eo re lebang go tshameka ka yona, mme seo se fetotse tsela e batho ba tshelang ka yona, tsela e batho ba dirisanang ka yona. Ke akanya gore dilo di fetogile ka gonne metshameko e le mentsi e fitlhelwa mo megaleng ya rona seo se entse gore go be le phetogo e kgolo mo ke akanya gore metshameko e ne e le botlhokwa, ke akanya gore metshameko e ne e re thusa go itse batho ba bangwe, go ba le ditsala, go bua tsela e re buang ka yone e ne e dirilwe ke tsela eo re godileng re tshameka ka yone, metshameko ya namana e ne e le metshameko .

Ke batla gore metshameko e be metshameko e batho ba itumellang yona, fela mo nakong ya segompieno gonne lobelo le o re akanyang ka lona le ntse le tokafala le lona ka go tshwana, metshameko e tseneletseng eo ke akanyang gore motho a ka itumella go e tshameka ebile e le metshameko e motho a ka itlosang bodutu ka yone, e ka nna motshameko wa Chess o thusa gore o akanyetse ka bonako ebile e ka nna motshameko o tshwana le Morabaraba o bula mogopolo wa gago, wa motho mme o etsa gore motho a itumele ke metshameko e le mentsi tota, motshameko wa mafoko mo o kopanyang mafoko ka o na le yona o tshameka motho a ka kgonang go tshameka mme se o se etsa gore motho a itumele, a etse ebe motshameko phadisano ebile e be motshameko o tlosang bodutu.

Batho ba le bantsi ba segompieno ba dirisa mokgwa ya seileketeroniki go tshameka metshameko. Ee, tsela e ba tshamekang metshameko ka yona e ama thata tsela eo metshameko e e tumileng e dirisiwang ka yona ka sekao o ka akanya fela ka motho wa tshamekang metshameko ya electronic ka yona o setse a itumella go tshameka o ba karolo ya motshameko o a tshameka le batshameki bao ba ba tlhwatlhwa, ka sekao motho a tshameka motshameko wa bolo a dirisa electronic, di-electronic tsa segompieno di etsa gore a itumelle go tshameka mme seo se etsa gore tsela e a lebang kgwele ya dinao ka yona e be tsela e e ko godimo fa a e lebeletse mme o kgona go ithuta motshameko o a ithutile o na a tshameka ka go le jalo se o se dirang ke se o ka kgonang go se dira e seng se o se bonang kapa se o se buang. Jaanong tsela e a tshamekang ka yona e etsa gore a akanye gore o kgona motshameko wa kgwele ya dinao mme le go le jalo a sa ikgone kgotlhelele.

Gona go bua boammaaruri fela go tshameka ka namana go monate, go a itumedisa fela se se etsang gore ke se rate thata ka metshameko ya seileketeroniki, gaona dintwa, fa o tshameka motshameko wa seileketeroniki ga gona motho o long gore o tla tsamaya kgopisegile le ba o tshamekang le bona ba le mo seileketoroniking ga ba kgopisege, jaanong se se etsa gore ke itumelle go tshameka metshameko ya ileketeroniki go na le o tshameka gobane motshameko wa namana omong ena o ka mogata dikgontšhe foo mme gwa tsoga ntwa, jaanong go tshameka metshameko ya ileketeroniki e etsa gore motho a itumele ebile ha motho.

Gore o kgone go tshameka metshameko ya seileketeroniki bo o itumelela go e tshameka o tla tlhoka go ba le mafaratlhatlha a segompieno, internet e e kwa godimo le e naleng lobelo le le ka ikanngwang and o tla tlhoka go ba le sedirisiwa se o tla sedirisang se se leng maemong a matle ao ka kgonang go tshameka. E nngwe ya metshameko eo ke motshameko wa League of Legends motshameko o montle batho ba phadisana ba ntse ba leka go lwantshana go fitlhella le selo se se itseng.

Mo nakong ya segompieno nako e tsamaya ka lobelo le le kwa godimo, o kare fa o re phara wa fitlhela nako se ile, wa fitlhela letsatsi le ile o sa dira sepe ka gonne o nnete metshameko mo electronic, fela ga le nna motshameko o ke o itumelang go tshameka ke rata go tshameka motshameko wa Morabaraba ke na le o na ka founung, Blocks le motshameko wa Connecting Words teng metshameko eo e etsa gore ke itumele e be e ntlosa bodutu go ne fela nako ke ya botlhokwa, e siana ka lebelo le le golo.